Ndibona ngathi uqhuba kakuhle kakhulu urhulumente kweli cala lesi sifo kuba kaloku nabantu abafayo ngenxa yaso baya becutheka ngokucutheka, ngakumbi ngoku sekukho nale nkqubo yale pilisi inye. Noko kubhetele, kunjawunje oku abantu bazi kangcono ngoku ngengculaza kunakuqala. Yinto ethethekayo noku ngoku ngayo. Hayi noko, imeko kwelo cala iya iba bhetele.

Ukuqala kwam ukuya kwisebe lezempilo okanye iziko lezempilo ndihamba ndodwa ndandiyokhuphi zinyo. Ndiyazikhumbula ke iindawu endandidla ngozihamba nekhehlekazi ngoba ke ukuhlutshwa ngamazinyo ndiyabona uba yinto ibindithanda ndisemncinci. Ibilityeli lam lesithathu ndisiya phaa kodwa elokuqala ndisiya ndodwa. Hayi ndahamba kakuhle, zange kubekho nto. Kanguba noonesi ababe kweso sibhedlele, apha eMthatha, yayingoonesi ababe nembeko, oomongikazi abakhoyo, bebakhathalele abantu ababahoyileyo. Lakhutshwa kakuhle elo zinyo elo, zange kubekho zinto zisokolisayo. Ndagoduka ndingenazintlungu, baqhubeleka ubomi bam, ndangumntu owonwabileyo ngeenkonzo zabo.

Iyeza lasesitalatweni alixilongwanga, alihlolwanga ubungozi balo. Izinto ezinothi zenzeke ngenxa yoba usele eli yeza, azikaqwalaselwa mntu, azaziwa. Ngokulisela ke ngoku uzibeke mngcuphekweni woba nayiphi yezi zinto zingaziwayo, ingenzeka apha kuwe. Thenga iyeza elihloliweyo oyaziyo into ezokwenzeka emva kokuba usele lona ngokuba lixilongiwe kwavunyelwana ngamaqela ngamaqela wamaziko wokuxilonga, hayi nje lo mntu ulithengisayo ujonge ukuba uzawukwenza imali ngale ndlela uzothenga ngayo.

Hayi, andiqondi uba umntwana oneminyaka elishumi unokuthatha isigqibo esibhadlileyo ngokwaluka. Hayi, kungaske kube bhetele olu hlobo lwabelungu. Kusuke qha ngoku esazalwayo engekazi kwanto, uske umnqumle ujwabi olu. Umntana noko oneminyaka elishumi akanophendula nto yena. Kungenjalo akhule ke, kwandiswe iminyaka le mhlawumbi ilingane nale yokusela utywala, laa do not drink under eighteen years. Ewe ke naye kuthiwe xa eneminyaka elishumi elinesibhozo makakhethe uba ufuna ukoluka kweliphi icala, esibhedlele okanye ngokwasesikweni, kunyuswe nje iminyaka. Lishumi eli ndilwa nalo, lishumi. Makabe mncinci kakhulu asikwe okanye akhule, athethe.

Ibuhlungu ke imeko yokulinda eMzantsi Afrika kuzo zonke iinkonzo zamahala ukusukela kuHome Affairs, ukutsho kuSASSA, ukutsho emapoliseni, uyokufika nasesibhedlele, eyona ndawo yenza intliziyo ebuhlungu nyhani xa ubona abantu ababanjwe ziimeko ezibuhlungu befolile. Kodwa ke nguMzantsi Afrika lowo, ndaxola mna. Apho ndiyaziyo uba ndiyofola khona noba kusebhankini, noba kusesibhedlele, uba ndiyayazi uba ndizofola ndiziphathela incwadi. Eke ndaboni layini okanye ityhu ende nangoku, kubakho imbijana encinci, ethi xibilili, ndiyazi uba ndizafundi ii-chapter noba zimbini ndifole phaa. Hayi, ndayeka ukhalaza mna, ndayiqhela imeko yaseMzantsi Afrika nangona inotshintsha.

Kushiyana abantu. Abanye abantu bayawathemba kaloku kuba bakhule ngamayeza esiXhosa. Abanye abantu abawathembi ke kuba baqhele amayeza abhaliweyo, axilongiweyo, athengiswa ngeemvume zoogqirha. Kushiyana bantu.

Kulula, kulula kuzo zonke iindawo esendisukohlala kuzo, iilali ke endizixelayo. INgqeleni endikhule kuyo, eCorhana le ngoku endiphanghela kuyo. Hayi iiklinikhi zikufutshane, abantu bayazisa izisu phaa zihlukuhlwe, zixilongwe, kucwangciswe deske umntana ayobeleka. Hayi, kulula.

Uyabona le meko, kudala kuthethwa ngayo. Into nayo iincoko zayo ziphelela apha ereyidweni, unomathotholo ke ukutsho. Azide zichotshelwe phantsi ngabahlali. Andazi noba mhlawumbi kufuneka zifakwe phaya enkonzweni na, zifakwe naphaa ezifihlweni nayo yonke imicimbi yamadoda, nasekuhlaleni emicimbini equka uluntu lonke. Hayi, ngoba iintsizwa azithethi ngayo le nto. Usuke intsizwa uyibone uba iyangcungcutheka qha, iye itshona iye itshona, ayiveli nomhlolo. Hayi, ifuna uthethwa le nto. Ifuna ukukhuthazwa, ithethwe kwaphaa ezantsi ezikolweni, bathethe.

Uyabona, ezi meko zisondele entliziyweni yam. Ngenene ndinomalume oyitshaya ngoluhlobo inkawuza, icuba silibiza ngolu hlobo xa siliteketisa. Yingozi le nto esifubeni sendoda, nowasetyhini ke phofu. Umqala lo uphantsi koxinzelelo toti ke ngoku uyofika emaphatsheni. Deske nentliziyo ngamanye amaxesha ihlulakale ingabinamandla mangakanani, isindwa leli cuba. Incindi yalo ke iyawutyibilika emzimbeni deske iyofika nasezindaweni ezihamba igazi okanye umoya obalulekileyo. Nca, le ncindi yethubhakho, kungabikho sikhewu kuba kuhambe into ekufuneka ihambe. Ixinge, ibe yingxaki.

Kowu, hayi ndiyawuthanda lo mbuzo. Hayi, ndizilungiselela ndisaya mna endaweni endiyaziyo uba ndizawufola kuyo. Nokuba yibhanka, nokuba sisibhedlele, nokuba nguHome Affairs, uba ndiyazazi ukuba ndizawufola ndiphatha incwadi. Ndiyawuchopha apho ndifunde kuphele i-chapter okanye icandelo emva kwelinye icandelo. Oko ndihleli phaa, ndimane ndifunda ndityhila iphepha, ndimane ndityhila iphepha, deske kube mandi kwa uhlala phaa ndingaphazanyiswa mntu. Kungekho kwanto endiyenzayo nendilindeleke uba ndiyenze, into nayo ndizifundeli ncwadi yam. Owu, kuba mnandi ngenene.

Owu, umzimba womntu oneswekile awuluthathi uxinzelelo oluninzi. Ukuba ukhe walamba lo mntu ixesha elide, uyohlulakala. Ukuba ukhe wasebenzisa umzimba lo mntu ixesha elide, uyohlulakala.

Xa ungakwazi uthetha ngezandla kufike umntu othetha ngezandla kaloku ucela uncedo kwabantu abakufutshane, umntu ozokwazi uthetha ngezandla akutolikele. Kungenjalo kaloku iifowuni zethu ziyanceda. Uzawudawunlowuda i-app, ufote lo mntu athetha ngenzandla i-app ikuxelele uba uthini lo mntu. Umphendule ke ngoku.